Ntho eo re hlapang matsoho ka yona haholo ha re tswa lebitla kapa jareteng ya lebitla ke lekgala. O kopantsha metsi ao le lekgala o bo hlapa matsoho. Ka mora moo .

Ke ithutile ke na le dilemo tse leshome le metso e mehlano. Ho pheha dijo tsa setso. Ke tseba ho pheha bohobe ba maqebelekwane. Ke tseba ho pheha nama ya nku. E phehuwang kantle, ka pitsa ya mmadikotwana. Ke tseba ho pheha nama ya kgoho. Ke tseba ho pheha le nama ya kgomo. Ke ithutile tsona ke na le leshome le metso e mehlano.

Ke hore a sekebe a ba le ngwana a ntse a kena sekolo kapo mahe a hae a seka butswa ka pelenyana. A butswe ha a qeta sekolo sa matric. A tsebe hore o tsebang bophelong le hore o batlang ho ba eng hosane.

Lebaka ke hore o lebohe badimo hore o fumane mosebetsi le hore ntho eo o ne o e batla bophelong o e fumane. Tjhe nna, ha ke so etse mosebetsi o jwalo hobane ha ke so fumane mesebetsi, e leng hore ke a o batla bophelong.

E, ke dumela hore ho hlokahala hore ho aparuwe tse ntsho fela. Eseng tse tsa mmala o mong o tlo etsa hore batho ba o bone. Tlametse re apare ntho tse ntsho. Re bonahale kaofela. Hape re tlile ho tlo pata motho, ha re a tla ho tlo thaba kapo hona ho ithabisa. Re tlile ho tlo pata motho eo ne re le mo rata haholo.

Motho wa mme ha a imile ha a tlameha ho hata mobu wa jareteng ya lebitla, ho hang. Hobane lebitleng mabitleng ho na le meya e ditshila e phelang moo. Ho na le e sa lokang, ho na le e lokileng. E ka baka kotsi ngwaneng le ha a soka a hlaha. Ke ka hoo hothweng a se ke a hata mobu jareteng ya lebitla.

Batho ba sejwalejwale ba rata dintho tsa television-eng, ba rata ho phela bophelo ba television-eng. Ebile ba lebala le hore ba phela jwang, ba itebala le hore ba hlaha hokae, ke bomang, ka lebaka la seo ba se bonang television-eng. Dibuka ha ba di nkelle hloohong hakaalo empa dibuka ke tsona tse bohlokwa haholo. o dio thuta ho lema le ho hlompha le ho hodisa bana hantle. Empa seo ha ba se bone batho ba kajeno. Ba dula ba shebane le television le technology.

bohlokwa haholo hobane o a itseba o tswa kae, le hore o mang, le hore o ya kae. Ka seo ha hona seo se tla o ema ka pele ha o tseba puo ya hao o le moAfrika Borwa.

Ke na le bona. Bohlokwa ba ho ba metswalle le mefuta e fapaneng ke hore o kgona ho bona le ho ithuta ba phela jwang. Ke batho ba jwang. Re be ntho e le nngwe, re le mefuta e fapaneng, re se ke ra kgelosa, re bontshane tsela.

Ke dumellana le taba enana hore ho be le lengolo le fumanwang university la hore batho ba le fumane, ba tsebe ho ruta bana ba bollotse bana mephatong. Ba be le lengolo leo, ba rutwe kwana university hore ho bollotswa jwang. Ke a dumela tabeng eo, motho a bolotsang a be le lengolo leo re le tsebang le hlahang kwanana dikantorong tse kgolo le diofising tse kgolo kwanana. Wa tseba hore ho saennwe mono, re bone hore kannete motho enwanana a ka bolotsa bana.

Ke rata ho kgiba haholo, ke tseba ho kgiba haholo. Hobane e etsa o dule o le mafolofolo, o kgona ho ikwetlisa mahetla ha o kgiba. Mahetla a hao a dula a shahlile ha o kgiba, ke yona e etsang hore ke rate ho kgiba taba eo ya hore ke dule ke le mafolofolo, ke shahlile ka dinako tsohle. Ya kwetlisa taba eno ya hore ketso eno ya hore ke etse mohobelo.